Ngibona kuyinto elunge kakhulu ngoba wonk'umuntu usuke'veza la eqhamuka khona kubalulekile ukuthi uziveze uziqhenye futhi ngokuthi uhlobo luni lomuntu mina njengomZulu nje kubalulekile nobuhlalu bakhona uma ngiy'emshadweni.

Ukuthi angathathi izinto kakhulu azifake enhlizweni amhloniphe nonkosikazi wakhe ngoba kubalulekile akukho okudlula inhlonipho angalaleli kakhulu futhi izinto eziqhamuke ebantwini bangaphandle atshelwa zona ngonkosikazi wakhe ngcono alinde ukuthi azibonele yena ukuze yonkinto izoqhubeka ihambe kahle.

Bekumele wenze kuqala mawufuna ukuyolobola ngicabanga ukuthi kumele ubhale incwadi uyithumele kwantombazane lo osuke ufuna ukuze bazi ukuthi bakwazi nokuhlela usuka bazobe bekhona ngalo njengomndeni bonke. Uma senzoletha amaphepha nikwazi ukuthi nibafice nihlele kahle.

Kunjalo impela, uhulumeni kumele kuqala ubeke phambili ukudla okuqhamuka ezweni lethu awukwazi ukuthatha ukudla kwangaphandle kube yikona okusihambela phambili ngoba lokho kukhuphula umnotho wabo kunokuthi kukhuphule umnotho wethu. Kanti abantu abadayisayo ukudla la nabatshal'emiphakathini wethu basuke befuna ukondla imindeni yabo nabo bosulekelela abantu bangaphandle uthi abanye abadleni bona.

Kungamele acophelele kakhulu ngoba baningi sibabona bevezw'ey'nkundleni zokuxhumana abashonayo uma beyosoka ngoba abantu abasuke bebasoka basuke bengayazi into abayenzayo mhlawumpe bagcine sebebenquma nomthambo engamele unqunywe okuzogcina kwenza ukuthi umuntu ophe ophe kakhulu.

Lalingijabulisa kakhulu ngoba ngangikwazi nokuthi ngisho ngivakashelwe abangani bakamakhelwane sikwazi ukuthi sidlale nabo sijabule nje usuku lonke sidlale.

Ukuthi njengoba eqala-ke esekhuliswa akusho ukuthi usemdala osekumele agolozele abazali noma kubani lokahlala nayo. Futhi kuzomele azibheke manje njengoba eseqala egula kubekhona izinto angasazenzi ezinobungane phakathi ezizomele zizomkhulisa zimenz'abeyindoda.

Hawu, ngingasukuma ngizithakazele ngokukhulu ukuziqhenya ngizithakaze ngizisho zonke izithakazelo zasekhaya phambi kwamadoda, phambi kwabantu besifazane phambi kogogo, phambi komkhulu.

Ayi ngingathuka impela ngoba abakwazi ukuthi bengikhethele umuntu engizophila naye impilo yami yonke fanele ngizikhethele mina ngizibonele mina umuntu engizwana naye esitholana naye esizovumelana naye bese kuqhamuka ngakubona bengizela nomuntu othandwe ibona ngeke kungene kahle kumina. Kungamele nje bamele bay'cabangisise kahle noma bangitshela ukuthi mina ngihambe ngiyozifunela umuntu sesifikile isikhathi sokuthi ngithathe umuntu engizomfak'emagcekeni asekhaya, hhayi kona ukuthi bangihambele phambili bayongilandela umuntu othandwa yibona engingamazi ngizobe ngingazi nokuthi uhloseni ngingazi nokuthi noma yena uzobe engithanda yini noma uze ngani njengoba eze la kumina.

Umculo thina esihambisana nawo njengamaZulu umculo wamaskandi. Ubaluleke kakhulu emasikweni ethu ngoba uchaza ubuthina, uchaza imvelaphi yethu, uchaza nendlela esiphila ngayo, ukuchaza nendlela ekuzomele izizukulwane ney'zukulwane zibone ukuthi bekukade kwenzeka kanjani emaZulwini ngaphambilini.

Amasiko amabili ahlukahlukene agcwele asetshenziswa ngesikhathi sokuthomba kwabafana ilawa enziwa abeSotho awafani nawenziwa ithini amaZulu. AbeSotho bahamba izintaba bahamba beyosokwa bayosokwa emahlathini bagcotshwe o-powder abamhlophe, bambathisw'iy'ngubo lishisa ilanga ungazi ukuthi kwenzenjani. Kanti thina maZulu uyakwazi ngisho ukuy'esibhedlela akukho okukhombayo ukuthi kuzothiwa awuyona indoda ngoba wena uy'esibhedlela uyosikwa.

Indlela esekushadwa ngayo manje isikhathi esiningi benza le mshado ekuthiwa ama-white wedding engasawaqhubi ngempela amasiko ethu thina abant'abamnyama.

Indima engab'dlalwa ngabakhwenyana emshadweni yabo ile vele abay'dlalayo ayikho enye indima abangayidlala ngoba basuke bebhizi beshada nje akukho okunye abangakwenza.

Indlela esekuculwa ngayo manje emculweni wendabuko akusafani nakuqala qala bebecula ngendlela ekade kwenzeka ngayo izinto. Koda manje njengoba izinto seyishintshile sebecula ngazo zonke izinto nje ney'ngathi shu ezingakhi ezingayisizi ngaluth'intsha ukuthi yazi ukuthi indlela ebekuphilwa ngayo kukhulwe kanjani iliphi iqhaza ekumele balibamba esikhathini samanje njengabeZulu.